Ibhade mtjhoga olibhlomu, ibhlomu elihlaza ngombala, namkha elisarulana phezulu. Ithuthumbeli nawuliselako limbi ngemlonyeni, lisitjhogo, nanyana linjalo liyasiza ngombana lisiza ukupholisa isilonda sangaphakathi ngendeni. Ibhade liyasiza nanyana umuntu aphethwe mgomani, kanti ibhade liyasiza lokha umuntu nakaphethwe yitjhukela, liyayehlisa itjhukela ephezulu liyise phasi. Kanti nemuntwini ongatholi abantwana ibhade liyasiza.

IHlangano eyeNgamele zePilo ePhasini Loke iyayenza imizamo yokuthi iinhlahla zesintu zithathelwe ehloko. Ngizokwenza umzekelo, ngesikhathi iSewula Afrikha ibetheke kabuhlungu ngokwehla kwengogwana ye-COVID-19, Ihlangano le yamema boke abelaphi bendabuko ebaneentifiketi ezitlolisiweko, ebaziwako ukuthi bayasiza emphakathini, nokuthi babelaphi bendabuko ebathembekako ukuthi beze nemibono ehlukahlukeneko efana nokuza nemitjhoga efana namanghana ukulwisana nokugula okukhona ephasini.

Kungaba kuhle khulu bona boke abantu abatjha bahlonyiswe ngamakghonofundwa wokucima umlilo, ngonobangela wokuthi ilanga lebhadi alaziwa, nokuthi nejnga-nje ebusika ngesikhathi samakhaza banengi abantu abalahlekelwa yipilo eendaweni zemitlhatlhaneni ngonobangela womlilo othuwelelako, ngombana umlilo uthuwelela msinya begodu ulumathe msinya. Ngakho-ke abantu abatjha emiphakathini yemitlhatlhaneni nakizo zoke iindawo zeSewula Afrikha, nabanamakghonofundwa wokucima umlilo, kungaba ncono ngombana bangasindisa ipilo yabantu abanengi ebabhubha ngonobangela womlilo othuwelelako.

Kanengi iindawo zemaplasini azinazo iindawo zamaphilo, lokho-ke kutjho ukuthi abantu abahlala emaplasini abafundiswa ngokuqakatheka kokulandelwa kwekambiso yezepilo. Okutjho ukuthi emaplasini kunengi ekusafanele ukuthi kwenziwe, ukwenzela ukuthi abantu abahlala khona bafundiswe, bayeleliswe, begodu bazi ukuqakatheka kokulandelwa kwekambiso yezepilo.

Kokuthoma amadoda kufanele alise ukukorholana naziza ngehlangothini lezepilo, ngombana amadoda amanengi asaba ukuya emtholapilo ngonobangela wokuthi asaba ukuhlekwa ngamanye amadoda, acabanga ukuthi indoda eya emtholapilo akusiyo indoda yamambala nofana akusiyo indoda eqinileko. Kwesibili amadoda kufanele angenele amajima afundisako nayelelisako ngokwepilo.

Umtholo sihlahla se-Afrikha, esihlaza ngokombala, nawusiqalileko ungasibona ngasuthi sifana nenghana kodwana akusilo inghana. Nawusiselako ngemlonyeni sisitjhogo, asinatjhukela simbi, kodwana umtholo usiza ukubulala ingogwana, engaphakathi emzimbeni womuntu. Kwesibili umtholo usiza ukwelapha ubulwelwe obufana nokuqunjelwa, lokha umuntu nakaqunjelweko nakasela umtholo kuyehla abhodle, nofana abhodle ngedini. Ngakho-ke umtholo usiza ubulwelwe bangaphakathi nalokha umuntu nakaya endlwaneni yokuzithuma kanengi, umtholo usebenza ngokunjalo.

Ubungozi obungabangelwa mtjhoga womgunyathi bukhulu khulu epilweni yomuntu. Ngizokwenza umzekelo ngomuntu engimaziko, engingeze ngakhuluma igama lakhe osebenzise umtjhoga womgunyathi, umtjhoga wagcina sele umlimaza iziso, umvuvukisa iinyawo, umngenisa esibhedlela isikhathi esingangeemveke ezimbili, okutjho ukuthi umtjhoga nawungasiwo weqiniso uyingozi epilweni yomuntu.

Amajima wokuvakatjha kwabacimimlilo eenkolweni angasiza khulu ukufundisa abantwana ngobungozi bomlilo, ngombana abantwana abanengi bahlala emitlhatlhaneni ngonobangela wobujamo bepilo nomnotho weSewula Afrikha. Nangaphandle kwalokho, abantwana abanengi bahlala nabantu abadala ngitjho abogogo nabobamkhulu abangaziko ukuthi nakutjhako kufanele kwenziweni. Okutjho ukuthi amajima afana nala aqakathekile ukukhambela iinkolo ukwenzela ukunikela abantwana amakghonofundwa nelwazi lokuthi lokha nakutjhako kufanele kwenziweni.

I-TB bulwelwe bamaphaphu obubangelwa khulu-khulu mumuntu obhemako nobheme isikhathi eside. Nangaphandle kwalokho, omunye umuntu angayifumana i-TB ngokuhlala nomuntu embambileko. Umuntu obanjwe bulwelwe bamaphaphu, i-TB, kufanele athathe imitjhoga iinyanga ezingaba sithandathu, kanti nakahlala nabantwana abangaphasi kweminyaka emihlanu, nabentwanabo kufanele bathathe imitjhoga ukuvikela ukuthi ubulwelwe bamaphaphobu bungakhe bungathuwelelabudlulele nebantwaneni. i-TB ekubulwelwe bamaphaphu nayinghathathelwa ehloko ingagcina sele ithatha ipilo yomuntu.

Iindlela ezilula zokufudusa imiphakathi esahlelwe ziinkhukhula, kukubafunela indawo yesikhatjhana lapho abazokuhlala khona nabasafunelwa iindawo zasafuthi. Kwesibili, kukubakhela iindawo zombuso eendaweni eziphephileko, begodu nasele bafumene iindawo eziphephileko kukubakhiphela iiyeleliso kusese sikhathi ukuthi kungenzeka kube neenkhukhula ngesikhathi esinje nangesikhathi esinje. Kokugcina kukubayelelisa ukuthi bangakhe bangakha eendaweni ezibanjwa ziinkhukhula msinya namkha iindawo eziphasi nasele basahlelwe ziinkhukhula.

Yandile tle imikhangiso yabelaphi-mbumbulo eenkundleni zokuthintana yeke umuntu angahlukanisa umelaphi ogunyaziweko nomelaphi-mbumbulo ngokuthi umelaphi ogunyaziweko, akakateleli abantu ukuthi babhadele imali ngaphambi kokuthi bafumane isizo nofana akabizi abantu ukuthi bafake imali bangakezi bazokubonana naye. Kanengi abelaphi-mbumbulo ngibo ebalandelela abantu, babanikele inomboro nofana ama-akhawundi ukuthi bafake imali ngaphakathi ngaphambi kokuthi basize abantu labo nofana abantwabo bafumane isizo.

Abantu bemaplasini kade balila ngokwakhelwa iimbhedlela kodwana kuyariyada. Ngicabanga ukuthi umraro kukuthi abantu abanengi ebahlala eendaweni zemakhaya khulukhulu emaplasini babantu abangakafundi ukuyaphi ngakho-ke abayazi imithetho nofana indlela ekufanele bazilandele ukulandelela ukwakhelwa kwabo iimbhedlela. Kanengi abomasipalada kunye norhulumende, uliselela abantu bemaplasini ngokuthi abantu bemaplasini abanabo abantu ababajameleko, ebakghonako ukuthi bakhambe bayokufaka iinghonghoyilo endlini zakamasipalata nofana kurhulumende. Ngakho-ke bagcine sele baliselelekile, bagcine banganazo iimbhedlela nofana amatlinigi.

Kokuthoma, ubelelesi benziwa babantu ebangahlali eendaweni lezo ebaziko ukuthi iinsiza lezo azisizi bona. Ngakho-ke urhulumende kufanele ukuthi aqinisekise ukuthi imitholapilo ebomakhambangendlwana, nayivakatjhela iindawo lapho kungafinyeleli khona isizo, ikhamba namapholisa nofana nabogada ebaqatjhwe mbuso ukuthi bayokuvikela iinsetjenziswa zombuso begodu kuvalelwe nabantu labo abenza ubelelesi eendaweni lezo ngombana iindawo lapho ekungakafikeleli khona imitholapilo le, kunabantu ebagulako, ebagcine balahlekelwa yipilo yabo ngenca yobelelesi nangokuthi akunabantu ebabajamelako. Ngakho-ke ukukhamba neenkoloyi zamapholisa nofana abogadi nofana amapholisa wendlela, kungasiza ekulondeni iinsetjenziswa zikarhulumende nofana imitholapilo ebomakhambangendlwana.

Amalunga wepalamende ngiwo anikela abantu iingqondo ezingekho namkha imikhumbulo engekho ngombana nabagulako bavakatjhela iimbhedlela ezizijameleko namkha iimbhedlela zangeqadi nofana bakhambe baye ngaphetjheya. Lokho kutjho ukuthi bona imali karhulumende, kwesibili, bona imali yababhadeli bomthelo ngombana nabo imirholo yabo le, imirholo ebuya ebabhadelini bomthelo begodu inikela abantu imikhumbulo yokuthi iimbhedlela zikarhulumende azisebenzi ngokwaneleko. Kungakho abantu bagcina esele banyaza isizo elivela kurhulumende namkha elivela eembhedlela zikarhulumende, ikhibe imitjhoga iyafana.

Indaba yabatjhayeli bama-ambulensi ebasaba ukuyokuthatha iinguli ngonobangela yokusabela izelelesi, isibuyisela endabeni yokuvikeleka kweensetjenziswa zikarhulumende. Kutjho ukuthi urhulumende kufanele aqinise isandla ngehlangothini lokuvikela ipahla namkha lokuvikela iinsetjenziswa zakhe ngombana abantu balahlekelwa yipilo ngonobangela wokusatjwa kwezelelesi ukuthi zingahleki zithathe ama-ambulensi, okutjho ukuthi urhulumende kufanele aqinisekise ukuthi ama-ambulensi namkha abasebenzi bama-ambulensi bakhamba namapholisa namkha abogadi abazokuqinisekisa ukuthi umuntu ogulako loyo ukhamba ayokuthathwa ekhaya, asiwe esibhedlela aphephile begodu nekoloyi namkha isithuthi sikarhulumende siphephile.

Njengombana abanye bacabanga ukuthi abantu kufanele bafake iimbawo nge-inthanethi, babekelwe ilanga ekufanele baye ngalo emitholapilo, angicabangi ukuthi lokho kungayiphungula imijeje emide emitholapilo ngonobangela wokuthi kokuthoma, umuntu akalazi ilanga ayokugula ngalo. Kwesibili, umuntu akalazi ilanga ayokulimala ngalo endleleni. Okutjho ukuthi kunezinto ezenzeka umuntu angakahleli, azifuni umuntu ukuthi arhatjiselwe esibhedlela. Kwesithathu, kunabantu namkha amaphandle eze ngokungemthetho elizweni lekhethwapha ekungiwo agcina abangela ukuthi kube nemijeje emide emitholapilo.

Lapha kufumaneka khona ukuthi umuntu ujama umjeje isikhathi eside esibhedlela, abulwa yihloko abe agcine sele abhubhile, kufanele ukuthi kusolwe urhulumende. Kokuthoma, ngonobangela wokuthi imijeje emide ibangelwa kutlhayela kwabonesi namkha ukutlhayela kwabasebenzi besibhedlela, egcina sele kubangela ukuthi abantu bahlale isikhathi eside namkha bajame umjeje isikhathi eside. Kwesibili, umuntu nakafikako esibhedlela namkha emtholapilo, uyahlolwa ukuthi ingakghani utjhisa kangangani. Nayikhibe utjhisa khulu nofana okhunye kwakhe kuphezulu okufana neengazi, kufanele ukuthi agijinyiselwe egumbini labantu ebagula khulu. Ngakho-ke kufanele ukuthi kusolwe isibhedlela ngombana lokho koke kumsebenzi wesibhedlela nomsebenzi wamanesi.

Abanye abafuni ukuya eembhedlela zikarhulumende, bakhetha ukubuy kezangeqadi ngombana iimbhedlela zangeqadi babona ingasuthi kulapho ekunesizo elingcono khona kodwana iqiniso kukuthi iimbhedlela zikarhulumende azibhadelwa. Unobangela wokuthi abantu bangafuni ukuya eembhedlela zikarhulumende kukuthi kokuthoma, eembhedlela zikarhulumende kugcwala khulu. Kwesibili, umuntu uthi esele awujamile nomjeje loyo omude khulu loyo, nakufanele ukuthi afumane imitjhoga, atjelwe ukuthi imitjhoga ayikho. Kwesithathu, kugcwala khulu amaphandle abuya eendaweni ezihlukahlukeneko begodu anganazo iimpepha namkha iincwadi zokuba seSewula Afrikapha ngokomthetho, ngakho-ke abantu bagcina babona ukuthi kungcono batjhinge eembhedleleni zangeqadi ezibhadelwako ngombana abantu abanengi abakghoni ukubhadela.

Iimbhedlela ezizijameleko ziimbhedlela ezingasingaphasi kukarhulumende. Eembhedlela lezo, zoke izinto ziyabhadelwa kanti kurhulumende izinto ezinengi namkha zoke izinto azibhadelwa. Isibhedlela esizijameleko, umuntu nakahlolwako, kufanele ukuthi umuntu loyo ikibe unemali. Umuntu nakalaliswako kufanele ukuthi abhadele ukulaliswa kwakhe esibhedlela, nalokha nakaphumako anikelwa imitjhoga, kufanele ukuthi imitjhoga leyo ayoyibhadela.

Esiphakamisweni sokuthi kube nomthetho wokuthi isiguli nasifika esibhedlela, abasebenzi bakhona nabasola ingathi siloyiwe, babe nelungelo lokusijikisa basithumele enyangeni, ngicabanga ukuthi angeze kwasebenzela woke umuntu ngombana kokuthoma sibabantu, asikholelwa eenyangeni soke. Ngakho-ke kungenzeka ukuthi kube liqiniso ukuthi isiguleso siloyiwe kanti isiguleso asikholelwa eenyangeni, ngakho-ke kuzokuba kukuthi kwephula amalungelo wobuntu wesiguli leso. Isiguli nasifuna ukuya enyangeni kufanele lokho kuphume ngaphakathi kwakhe nofana ngaphakathi komndeni wakhe, ingasikho ukuthi kube basebenzi besibhedlela ebasithumela eenyangeni lapha esiyokusizeka khona.

Iinkoloyi zabacimimlilo azijami emarobodweni, zidlula ngebelo ngombana into efana nomlilo yinto engagcina idlule nepilo yabantu. Ngakho-ke umthetho uyazivumela iinkoloyi zabacimimlilo ukuthi zingakhe zingajama emarobodweni, zidlule ngebelo ukwenzela ukuthi ziyokukghona ukusiza lapha ekutjhako kusese sikhathi.